I-project yami, umuntu wokuqala engingaqala ngisondele kuyena, ikhansela. Bese ngisondela futhi kubona abantu i-project eyenzelwa bona ukuqinisekisa ukuba asenzi esicabanga ukuthi ku-right for bona kodwa senza lokhu bona abakuzwa ku-right for bona. Izizathu engeza ngisho lokho, uma ulekelela izintandane noma abaswele, kumele ubheke izidingo zabo ukuthi njengamanje badingani, futhi uhlale nabo uxoxwe ukuze uthole ukujula kwesidingo sabo empilweni yabo. Uma kuwukuthi ukubakhela indlu, badinga indlu engakanani, ubheka nenani labo, ukuthi bona bangaki.

Imishado yamanje isincike kakhulu othandweni enza ukuthi makuphela uthando futhi nayo iphele, ngoba amasiko aseqhelisiwe emshadweni. Ngaphambilini uma ushada ubuyalwa, utshelwe futhi ukuthi awuyile kuyoshada lowo muntu oyoshada naye, kodwa khaya okusho ukuthi uma osbari bakho benenkinga, banelungelo lokubikela wena kube inkinga yakho. Nangapha futhi umakoti naye uma efika ufika abe ilunga lomndeni, okusho ukuthi naye ugana wonke umndeni. Uma kukhona inkinga, uhlanganyela kanye nomndeni wasemzini wakhe okufakazela khona ukuthi singabantu sidinga khona ukuthi imishado yethu siyilamananise nesiko lethu lapho khona inhlonipho, uthando, ukuqonda, sihlangana kanjani na?

Ayikho into ekwenza oy'gqaje kakhulu lapho khona umzimba wakho oyigugu lakho uwubukisa umhlaba. Isizathu yingoba abanye asebeyazenyeza. Uma wena usakwazi usuwukhombisa usuke ube usuy'gqaja, nobuhle nabungcwele bawo, ngoba umzimba ongakaze. Uthintwe uma uwukhombisa umhlaba uhlala unento .

Umzali akakhululeke nje umzali, agcwale ibhavu engabe nalo uvalo lokuthi hlampe amakhono esintu ezomcindezela noma azomenza abungwa yindlela kodwa abe nento yokuthi konke akwenzayo ukuveza ukuzigqaja nokuzazi nokukhombisa abanye abantu ukuthi yena ungubani phakathi kwezinye uzizwe.

Umkhuba lena esuka yenziwa emakhaya uma kade kushone umuntu, ngiyakholwa ukuthi iyeyingxenye zokuphola ze-grieving futhi zokuhamba zokunyathela kancane ukwamukela ukuthi omunye wabo akasekho, omunye useshonile, noma usehambile. Lokhu into ezenziwayo ziyi-remark noma ziwumongo wokuthi kukhona ubani siyamazi, kodwa akasekho futhi asibambile, kodwa siyamkhulula lapho khona sihlanza, sibuyela khona ekuqhubekeni, siphile ngempilo, kodwa, hhayi ngoba sesikhohliwe uyena kodwa yingoba simele sikwamukele uNkulunkulu.

Ekhaya-ke singamaHlubi, okuningi sikwenza ngenkonzo yobuKristu. Kodwa uma kushone umnumzane wekhaya noma ubaba omdala noma omunye womkhulu, kuye kubuthane ogogo behlale ndawonye, bebabaze, kufike umakhehla nawo azobabaza, singene isilwane sokumphelezela.